Ke qoba ho kena di-app-ong tse leng hore di ja data haholo.

Wi-Fi e etsa maphelo hore a be bonolo hobane, ha se hangata o sebedisang tjhelete hore o ka reka data.

Ditaba tsa sebaka sa heso ke di fumana ka ho ba molatedi mane ho Facebook ho latela mmasepala wa selehaeheso.

Di ka iswa ka mokgwa wa marangrang a internet, moo e leng hore di tla tsamaiswa, di iswe mafatsheng a mang hore batho ba kgone ho shebella.

Ee, kea di shebella le nna di-series tsa ka. Ebile ha ke ratile, ke na le hore ke ipoeletse ho tsona.

Ee ke na le hore ke letsetse seyalemoyeng ke batla tlhahiso leseding ka di-bursary tse leng hore nka di sebedisa ho qeta dithuto tsa ka tsa sekolo. Kea kgona le ho finyella hore ke ba fumana.

Dintle tsa social media ke hore o ka kgona ho fumana mosebetsi, wa theha setswalle le batho ba bang. Ha di mpe tsa teng, e le hore motho a ka sebedisa social media kgahlano le wena ka tsela e mpe. Mohlomong a beha setshwantsho sa hao o se hantle, e leng ntho e ka o diyang serithi.

Ke dula ke reka data letsatsi le letsatsi hobane ke motho wa sekolo. Ke kena sekolo ke tlameha hore ke dule ke na le data mo e leng hore ke kgona ho sheba ntho tsa ka tsa sekolo, ho romela di-assignment-e tsa ka jwalo jwalo.

Ho bohlokwa haholo ho ba le marangrang nakong ya COVID-19 hobane, o ka kgona ho sebeletsa hae ha o na le marangrang, wa kgona ho bua le ba lelapa la hao ha o na le marangrang.

Nna password ya ka ke entse ka nomoro eo e leng hore ha ba tsebe, e leng hore ke fuwa ke marangrang hobane o na le moo o leng hore o ka kgona ho kgetha password ya hao, e leng hore e thata, e leng hore mashodu a ka se kgone ho e fihlella.

Kea le dumedisa, ke ne ke kopa ho botsa hore na nka etsa jwang hore data ya ka ena e leng ho re e tlo fela bosiu, ke kgone ho e sebedisa hobane e sa le ngata haholo.

Dipampiri ha di sa rekiswa haholo matsatsing ana hobane, technology e se e jele setsi. Batho ba bangata ba se ba sebedisa technology hona le hore ba sebedise dipampiri.

Ke nahana hore ha se batho ba hantle hobane ha o tsamaisa ditaba tsa batho, o dia batho ba bang seriti.

Nka mo eletsa hore a kopane le batho bao e leng hore o shebela ho bona, hore ba kgone ho mo thusa ka talente ya hae.

Smartphone app di etsa hore batho ba se ba kgona ho boloka tjhelete hobane e hula ho tswa bankeng ya hao. Ka hoo, o ka se kgone ho boloka tjhelete ka tsela eo.

Data e tura haholo matsatsing a, empa e teng mekgwa e leng hore o ka boloka data ya hao, ka ho se e sebedise dinthong tse leng hore ha o di hloke, jwalo jwalo.

A ka reka router online, moo e leng hore a ka e fumana ka tjhelete e tlase. Ho na le hore ha e reka shopong ya teng.

O ka ya internet-eng wa fihla wa sheba ditshwantsho tseo e leng hore ke tsa kgale empa ka .

Kea le dumedisa, kannete ke na le tletlebo hobane, ke kgona hore ke patale difilimi tse leng hore ke tsa kgale. Jwale mabaka a ka ke a hore, hobaneng ke tlameha hore ke patale difilimi tsa kgale, empa e se e le tsa kgale, ene sena se etsa hore ke ska kgona ho boloka tjhelete.

Sebini seo ke se ratang ke mme Ntokozo Mbambo hobane o bina ha monate ebile o rata ntate Modimo.

Le ka kgetha filimi ena ya Mopheme hobane e eletsa batho, hore batho ba bang ba etsa batho ba bang ba phele ha bohloko maphelong, empa batswadi ba bona ba ba sietse mafa.

Kea le dumedisa moo masepaleng, rena le tletlebo mona ya hore di-Wi-Fi di hole haholo ha re kgone le hore re ka fumana Wi-Fi moo e leng teng. Ra kopa tswetswe hore le tle le tlo kgona ho etsa di-Wi-Fi tsena di be haufi.

Nka mo fa dinomoro moo e leng hore, a ka letsetsa bakeng sa tlhekefetso, kapo ka mo nka ra ya maponeseng hore a kgone ho tlaleha sena.